Motswalle o tla tlameha o nke tjhelete ya hao jwalo ka ntate wa hao a sa iketse boya batho o e kenye dibankeng hore e kgone ho tswela molemo ha o sa etse jwalo, e tla fela ka pele tjhelete.

Ke tla mo jwetsa hore tjhelete eo a nkadimmeng yona ha ke soka ke e kopanya kopang matsatsi a seng makae hore ke kopanyetse tjhelete ya hae.

Ke tla qala ho mo botsa hore o romella tjhelete e ka kang ebe o e romela hokae, ebe ke mo batla mohala wa motho eo a o romellang ho yona.

Ha re tlo qala tjena ho bula bukana ya banka, o tla tlameha hore o nnehe address ya hao ya lapeng moo o dulang teng, ebe o ntsha bukana ya hao ya boitsebiso ebe hee re tla qala ho bula bukana ya bankeng.

Ke tla mobolella hore o tla tlameha hore a ye mapoleseng. O lo etsa affidavit teng, ebe o nka lengolo lena la affidavit o le romela shopong eo a reng o lo romella bankeng eo e reng o nkile sekoloto teng bankeng moo e tla ba bona ba mo thusang, ba mo jwetse hore tlameha a nke tsela e feng hore ba emise ntho eo ba reng tjhelete eo, ba re nkile.

Ke tla mobolella hore hale jwalo a se batla ho nka tjhelete ya hae, a na kentse dikete tse supa. O tla tlameha hore banka e tlo hula ten percent tjheleteng eo ya hae eo hobane o sa e nka pele ho nako eo. A na dumellane le banka hore a na dumellane le banka hore e tlo dula nako e teng e kalo ka moo, banka e tla tlameha hore e ithole tjhelete ya yona hobane moreki o se a batla ka potlako ya hae.

Account o ke moo ho behwang tjhelete e teng, o tla kgona re a save e hanyane hanyane. Account-o e bulwa bankeng o tla tlameha hore a tsamaye ka bukana ya boitsebiso ae le ka lengolo la moo a dulang teng la address.

Ha o batla ho nka credit card, o tla tlameha hore a ba na le tjhelete e ngata kapa o tla tlameha hore a tsebe hore o tlo lefa sekoloto seo kgwedi le kgwedi.

Dumela ne ke kopa ho botsa hore ha ele jwalo, ke tlo kgona ke batla ho tsamaya ho ya etela England ho tlameha hore ke etse jwang hore ka tabeng ng tsa tjhelete o tla tlameha hore ke tshwarwe tjhelete ya ka ya Afrika Borwa kapa ke nke bukana ya ka ya bankeng e be ke tsamaya ka yona ba tla kgona ho tjhentjhela England, kapa ke tla tlameha hore ke tjhentjhe hona mona Afrika Borwa?

Batho ba bangata ba tletleba ba re di-company tsena tsa di-medical aid ha di ba tshware hantle hobane di nka tjhelete tsa bona e be motho ha sa le sepetlele medical aid o qale o re ha o sa tla kgona ho mo thusa, o tla tlameha a ye sepetlele sa mmuso. Tjhelete ya hae e se fedile, empa motho a na a na le five dilemo tse five kaofela, a ntsa a ntsa sa kuli, a ntsa kenya tjhelete medical aid-eng.

Ba ka patala sekoloto mehaleng ya bona, e leng ntho e bonolo, e bonolonolo. Ba tlohelle ho ya di bankeng hobane dibankeng ba tla fola nako e telele mme founung ba ka kgona hore mohaleng wa thekeng ba ka kgona hore ba etse ka potlako ntse ba dutse lapeng.

Tjhe, ha ke so hlahelwa ke ntho e jwalo. Empa hona le batho bao ke ba tsebang ba kileng ba hlahelwa ke ntho e jwalo. Ere motho a re o lo a kena kgweding ya ho qetela, ebe ho hlaha lefu ho be mme ebe hoba ho hlaha mathata a mang a mangata, ebe moo ho kenang batho teng ba ntsha ditjhelete ho kopa kopano feela. mosebetsi o kgone ho feta.